Miraḓo ya miṱa i re na vhuholefhali kana ine ya vha na muthu ane a vha na vhuholefhali i nga tikedzi, vhaṱhogomeli vha vhupo vha ya kona u fha muholefhali dzi wheelchair, vha dovha hafhu vha ḓi ḓa vha tshi mu ṱolela vha tshi tshekha uri uyu muthu u hani, o vuwa hani.

Muthu a re na vhuholefhali, vhunzhi havho vha ya tambula u swikelela tshumelo dza muvhuso kana tshitshavha ngori u ḓo balelwa u yo diambela. A nga vha a khou balelwa u ḓiambela a khou shavha u sedzwa kana kha ri tou ri u sedzeswa zwiṅwevho nga vhathu ngori hu na vhathu vhane a vho ngo to ḓowela vhathu vhane vha vha na vhuholefhali kana a nga balelwa vha nga wana a sa koni u amba. Zwi amba uri u ḓo balelwa u ḓiambela uri a wane tshumelo nga maanḓesa arali hayani hu si na muthu ane a khou to mu ṱhogomela zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona zwo fanela uri izwo zwigwada zwa tshitshavha zwi ḓi ita zwi tshi yo ṱolela avho vhathu vhane vha nga vha vha na vhuholefhali uri naa vha na tshomedzo vha khou wana tshumelo yo fanelaho naa. Na kha muvhuso, muvhuso ndi vhona uri u tea u vha ṋea masheleni o linganaho ane vha nga kona u a shumisa u khavara ezwo zwithu zwine vha nga vha khou zwi ṱoḓa muṱani kana zwine vha khou nyaga u zwi shumisa masheleni kana u tou vha rengela zwone.

Ndi tshikolo arali vhana u ho pfhi vha ṱavhe miroho u ya ngo u fhambanana sa izwo zwi nga vha i nga ḓisa muroho nga yo nḓila ngori arali ha pfi vhagudiswa kha vha ṱavhe miroho minzhi. Ee zwi amba eneiḽa miroho ine ya khou ṱavhiwa nga vhagudiswa i ḓo ḓivha, i ḓo vha yone ine ya nga ita miroho ine i nga ḓovha ya ḽiwa nga vhagudiswa futhi.

Nyambedzano dzedzi nṋe ndi vhona uri dzi nga thomiwa nga musi arali ha musi ho pfhi hu na men's conference kha khai. Ee Ṱhaṅwe a vhanna vha nga pfha, vha vhe vho thetshelesaho uri vha nga ṱhogomela hani mitakalo yavho uri i vhe yavhuḓi.

U ya nga ha nṋe vhana vha tou takalela u dzula vha kiḽiniki vhathu vha a shavha u vhuyela na masamba a si avhuḓi kana u pfhi vha khou lwala, vhaṅwe vha ḓipfha uri vha vhanna nga maanḓa musi vha tshi khou konḓelela vhuṱungu zwino ndi ngazwo vha sa tou nyaga u ya dzi kiḽiniki.

Sisiṱeme, aḓiresi dza didzhithala dzo tou itelwa zwezwo arali mulwadze kana vha founeliwa vha a kona u thireisa edzo nomboro vha wana avho vhalwadze kana hoyu mulwadze afho hune ra amba uri ha nga ḓo thoma a tshi fhiriselwa huṅwe a tshi fhiriselwa huṅwe, ndi afho hune wa ḓo kona u wana dzi ndafho nga tshifhinga.

Ee miṱa a i fani, zwine zwa amba uri miṅwe ya miṱa u ḓo ḓi balelwa u ṱhogomela kana u swikelela u ṱhogomelo yo khetheaho kana ngalafhano ine ya kho ṱoḓea kha ṅwana ane a vha na vhuholefhali. Hu tshi ḓi nga miṅwe miṱa i ya zwi kona, zwino a ri bvi kha miṱa ino fana ndi ngazwo miṅwe miṱa i tshi ḓo balelwa.

COVID-19i tshi ḓa, zwa ita uri vhathu vhe vha vha vha tshi khou nyaga u dalela maṅwe mashango a dzitshakatshaka vha balelwe u ya ngori vhunzhi ha mashango o vha a si tsha tendela vhathu vha tshi bva nnḓa ha shango. Hu si u bva nnḓa ha shango fhedzi, vha tshi khou ita, hanelwa na u bva muḓini wavho zwine zwa amba uri vhunzhi ha vhathu vho balelwa u tshimbila nga hetsho tshifhinga tsha COVID-19.

Mepe wa GPS fhethu hu si naho fomala na vhuponi ha mahaya. Nṋe ndi vhona uri zwine zwa nga itwa ndi u vula dzi nḓila afho fhethu arali hu si na dzi nḓila ndi hone lune mapa wa GPS wa nga kona u amba uri hu na miḓi nga gai arali hu songo redzhistariwa, vha tea uri vha hu redzhisitara hafho fhethu sumbedza uri hu a dzula vhathu. Vhathu vho no dzula fhethu zwi amba uri vha khou tea u redzhisitara miḓi yavho.

Ee vhugudisi kana u gudiswa mushumo nṋe ndi vhona uri zwi nga thusa nga maanḓa u tandulula ndi thaidzo yo sa vha u shayea ha mishumo kha tshitshavha ngori muthu muṅwe na muṅwe u ḓo vha a tshi vho kona u shuma ene muṋe. A bva a tshi ṱoḓa a tshi vho zwi ḓivha zwa uri nda bva nda ya nda shuma izwi zwe nda zwi gudiswa ya, arali u khou luka mavhudzi a sokou bva a ya ḓoroboni ya, u ya ḓi vhuya o luka vhathu. Ya arali hu muthu ane o ḓi guda u haḓa, ee u a ḓi tshimbila a khou humbela vhathu uri a vha na mahatsi ane a khou nyaga u ṱuwa naa kana u gera maluvha zwezwo. Zwino muthu u ya vha o kona u ḓisikela mushumo zwine zwa amba uri zwi nga thusa nga maanḓa.

Khaedu dzine tshikolo tshanga tsha nga sedzana nadzo ndi khaedu dzo shumisesa maḓi ngori vha nga wana uri zwa zwi siho kha badzhete ya tshikolo uri hu ḓo sheledziwa muroho luthihi kha ḓuvha, luthihi nga murahu ha ḓuvha na ḽithihi ndi hezwo zwithu. Zwi amba uri ri ḓo vha ri khou tambisea tshikolo muḓagasi na u renga manyoro i ḓo tea u renga muroho, manyoro uri vha kone u, ri kone u shela kha muroho uri u kone u aluwa, zwino ndi zwone zwithu zwine tshikolo tshi nga vha tshi songo zwi vhea kha badzhete hezwo zwithu.

Ndi goloi dzi tevhelaho, dzo ri tea u ṱhogomela mutakalo washu ri ambare zwikelekete u itela u sa vha shelwa nga malwadze. Ndi iṅwe ngudo ine ro i guda ndi ya uri tea u ṱamba zwanḓa u uri ri si pfukisele malwadze ane ra nga vha ro a hwala kha vhaṅwe nahone ri tshi hoṱola, tea u hoṱelela kha kha ḽuṱavhavha kana kha tshanḓa kha feisi, wo ita feisi.

Ee nṋe ndo ṋanga u hayeliwa nga tshifhinga tsha COVID-19 u ḓitsireledza. Ndo vha ndi khou ṱoḓa u ḓitsireledza uri ndi songo kavhiwa nga vhulwadze ha COVID-19 kana Corona Virus.

Ee ndi tshumelo dzi ngaho dza u vha tsheka uri arali vha na vhulwadze, u dovha hafhu wa vha ṋea ngeletshedzo uri u ḓiṱola kana u ṱhogomela mutakalo wau ndi zwa ndeme makumba gai. Ndi zwithu zwine vha nga vha eletshedza ngori vhunzhi havho a vha nyagi u u ya zwibadela.

Uri hu savhe nau ṱhogomelwa ha khwiṋe, ngauri vhalwadze vha vha vho ḓalesa ende tshiṅwe tshifhinga wa wana uri kha etsho sibadela ahuna vha vha vha vhaongi vhanzhi, vhane vha nga unga vhathu vhanzhi vhanzhi nga tshifhinga tshithihi nṋe ndi ngazwo ndi tshi ralo uri ai zwi ita uri vhathu vha si wane tshumelo nga tshifhinga.

Hune nda dzula hone a zwongo to leluwa uri vhathu vhane vha vha na dwadze ḽa HIV vhaye u dzhia nthu dzilafho dzavho dza ARV kiḽiniki, ngori vha vha vha khou shavha samba u sedzeswa zwiṅwevho tshitshavhani mahayani ndi fhethu hune vhathu vha to ḓivhelana fhedzi u tshila u vhavha nga maanḓa. Zwino a zwongo leluwa uri vha toya vha to dzhia zwavhuḓi hedzo philisi, vhaṅwe vha a kona u ḓiwana vhaṅwe vha mbo ḓiya vha dzhia ya kha kiḽiniki dzo fhambananaho uḓo wana muthu atshi bva Makonde atshi vho phakha philisi fhethu hu ngaho vho Maṱatshe kule kule hune ndi kule na hayani nga nṱhani hau shavha u sedzeswa zwiṅwevho zwino azwo ngo leluwa.

Mankweng vha ḓo ṱereka nga maanḓa, tshiṅwe tshithu tshine vha nga tshi ita futhi ndi uya kha kiḽiniki dza dza dza nga tsini uri vhaye vha wane hedzo dzilafho hedzo dziphilisi dza pain killers.

U shaya ha mishonga, zwine zwa amba uri vhathu vha no dzula kha hoko ku shango kuṱuku vha ḓo teya ubva kha heḽo shango vhaya kha maṅwe mashango mashango a nnḓa, ende uḓo wana vha sina tshelede tshelede dzau ṋamela ndi heyo iṅwe ya thaidzo ine vha ḓo ṱangana nayo.

Vhunzhi ha vhathu vha ḓo fa, vhunzhi ha vhalwadze vha nga fa vhaṅwe vha ḓo kundelwa ngo ngo na malwadze a ḓo ṋaṋa vhaṅwe vha ḓo balelwa, no u toya mashangoni a tsini ngori uḓo wana kha heḽo shango vho vhala vhathu vho no dzula kha eḽo shango, kha iyo mishonga ndi hezwi zwine zwa nga itea.

Tsho thoma tshine nda nga tama mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo, i tshi sedza vhuponi hashu ndi ya uri rina vhathu vha ngana vhane vhanga vha vha khou lwala vhulwadze ha TB, kana vhulwadze ha HIV and AIDS vhunzhi ha vhathu vhono dzula hafha noni ndi vhathu vhane vha ambesa nga maanḓa zwine zwa sia uri vhaṅwe vhathu vha sa nyagi u toya zwavhuḓi kiḽiniki. Vha khou shavha samba nga maanḓa ḽopfhi vha na vhulwadze vhufhio zwino avha nyagi uyo tshekhiwa ende ndi nga dovha hafhu nda tama vha tshi ita dzi khampheni zwo ri vhanna kha vha ye u ṱoliwa mitakalo yavho ngauri vhunzhi ha vhanna asi vhathu vha no tou funa nga maanḓa mafhungo au ya zwibadela.

Tsha ndeme nga maanḓa tshine mbekanyamushumo ya mushumo ya fanela u sedzesa khatsho, ndi tshithu tshingaho u sedza uri ahuna muthu ane a khou lwala TB na, kana mafhungo a dzi swigiri heneyo uri nga maanḓesa uri arali huna muthu muṅwe na muṅwe atshi ḓa u lafhiwa kha thome u tshekhiwa uri hahawe huna muthu ane o vhuya a lwa swigiri na, u itela u u tsireledza murafho u ḓaho hoyo muthu. Ndi hezwo zwithu uri vha kone u khipha dzirikhodo hedzo dza hoyo muthu dza family ya hoyo muthu yoṱhe.

Thikhedzo ine nṋe nda nga muṋea yone ndi ya uri, khavhe muthu ane saizwi akho dzula mahayani, kha dzulele u kiḽina tshitentsi tshawe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga ita uri a ḓi wana ana mutakalo wavhuḓi zwiwela kha nyonyoloso a sokou doba tshipedi a khure mahatsi hanefho hayani. A remelele miri arali ihone uvha a khou ita dzi nyonyoloso dza dzine dza nga sia a khou vha na mutakalo wavhuḓi.

Zwithu zwine zwa nga muita uri a wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe, ndi ngauri hoyu muthu huvha hu kale ovha a khou ḓi ṱhogomeliwa ana vhulwadze hovhu zwino madokotela vha a nyaga u u ṱhogomela vhathu vhaswa vho. Ende na uri mushonga arali muthu a khou dzulela u ṅwa mushonga, muvhili wawe wa vhuya wa ḓowela mushonga houḽa mushonga wa balelwa nau shuma.

Tshithu tshine nda nga tshi katela ndi tsha uri arali a muthu o huvhalaho, hoyu muthu ha tei u lindela ḽaini no ndi nga to ita no to uri hu tovha na ḽaini ya vhathu vho huvhalaho fhedzi, vhane havha vhathu vha tshi swika vha vha kho tea u vha vha khou vhoniwa ngori muthu ane avha o huvhala uvha a khou pfha vhuṱungu nga maanḓa. Ngauri huna huṅwe u huvhala hune nau lindela nau konḓelela zwivha zwi si tsha konḓelela, u fhirisa maṅwe malwadze a ngaho fuḽuu ane oyo muthu ua kona u konḓelela nyana lwa tshifhinga tshilapfhu .

Tshigwada tsha tshitshavha tshi tshi khou ṱoḓa u u thusa u khwiṋisa tshumelo ya mutakalo, tshi nga fanela ngau thoma u ḓivhadza vhathu vha Department of Health uri tshi khou nyanga uita zwo imaho ngori kana u tikedza gai na gai vha ḓo kona uvha thusa uya phanḓa.

Nṋe nda nga zwivhea phanḓa ndi mafhungo a uri huvhe na ambuḽentse, kana i dzule i hone ṋamusi arali husi ambuḽentse, ndi nga ita uri huvhe na goloi nthihi ine i nga kona u hwalela hoyo mulwadze sibadela kana kiḽiniki, ndi vha emergency sevisi tshitshavhani tsha vhuponi ha mahayani vha tshi .

Ndi nga mulivhuwa ngazwo zwi ngavha mafhungo a uya u tou muthusedzela kana u mukiḽinela, u kiḽina hafho hune a khou shuma hone. Ndi zwone zwa khwiṋe zwine nda nga zwikona, arali dzharaṱa na hanefho dzharaṱani nau muthusedza kana u mulivhuwa ngazwo .

Nṋe ndi nga muvhudza uri zwi tshi ḓa kha tshumelo dzavho dza shishi, eyo goloi vhunzhi ha ambuḽentse dzivha dzi si hone dzi vha dzi siho ambuḽentse dzavho adzi ngo ḓala nda ndi tshi nga ri kha vha engedze ambuḽentse dzine dzi ḓale nyana uri dzi kone u thusa vhathu nga zwifhinga zwa shishi. Ngauri ambuḽentse, ngori mulwadze ua kona u vhuya ato fela hayani kiḽiniki a khou tea u hwaleliwa sibadela nga nṱhani ha uri ahuna ambuḽentse.

Ndi nga muṋea yone ndi ya uri kha shumele vhathu ende a songo ita uri vhalwadze vha u shumiwa kha ye kiḽiniki nga nṱhani hau nyala kana nga nṱhani hau sa shuma, ngau sa shumela vhathu nga tshifhinga.

Ndi nga muvhudza uri vhathu a vha khou wana dzilafho dzo fhelelaho, ngauri ahuna mishonga dzi kiḽiniki nda khou humbela uri vha engedze manese vha dovhe vha engedze, vha dovhe vha ite uri ri na na na na na tshumelo ivhe hone yoṱhe yoṱhe. Ngori na vhathu vhane vhaṅwe avha tsha ṱoḓana na uya u u u kiḽiniki, nga nṱhani ha uri avha khou lafhiwa kana vha sokou fhiwa dzi dzi phanado fhedzi, tshifhinga tshoṱhe vha tshi ya vhafhiwa phanado vha si fhiwe mishonga ine i ngavha thusa.